Ndicinga ukuba akaxatyiswanga unobangela ingaba yinto yoba engekho semgangathweni ofanayo namamuvi waseAmerica kodwa ngokuya ngokuya kwexesha ayaphucuka.

Uxolo mhlobo wam, ezi zinto ziyenzeka. Ungazibeki ityala. Kuzawulunga ungaluzi ithemba, futhi nje abantu bazohlala bethetha ngeke bayeke uthetha. Ngeveki ezayo bazobe sebethetha ngenye into bephumile kuwe. Xola ke, nontombi.

Abantwana bajongana nezinto neengxaki ezininzi kumakhasi onxibelelwano njenge-cyber bullying, inappropriate content easily available phambi kwabo, i-bullying, ukungalali kuba bahlalele ifowunini ubusuku bonke umntu ebukele izinto ezingamelanga azibukele, ukuzikhompera nabanye uba bebona bona benje izinto ezinjalo ziye ziye ziye zijongane needipreshini. Ukungazithandi ke ngoku umntu angazithembi ngenxa yomzimba wakhe ube bona abanye bengolunye uhlobo kumakhasi onxibelelwano.

Ayibobulumko kuba inee-security risks ezininzi xa ngaba kungaba neWi-Fi endaweni enjengee-library, abantu babe ne-access eninzi to izinto engamelanga babe ne-access kuzo.

Ndicinga ukuba noko zizamile ukupreventa i-cyber bullying ngoba kunezinto okwaziyo uba uyakwazi ukuripota, uyakwazi ubhlokha iakhawunti xa ngabe iyakuhlupha. Xa uyiripotile uchaze isizathu bona ke ngoku they will investigate bese ke ngoku benze bathathe amanyathelo alungileyo. Ngoku ke nathi singabazali kumele sifundise abantwana bethu futhi sijonge uba umntu ukwi-age elungileyo na yokuba kwi-social media.

Ndikhetha u-YT music because ulula akasokolisi, kulula nje ukungena kuwo.

Ii-app zokuncokola endizaziyo nguWhatsApp, nguFacebook, Instagram TikTok. Xa ndicinga andikho sure uba bancokola up to what point kwezo. Mna ndizithandela uWhatsApp ngoba ulula, easily accessible ayinabantu abanintsi inaba bantu wena ufuna babekhona efowunini yakho.

Umculo uyafumaneka kuYouTube, kuSpotify, Apple Apple Store, Apple Store.

I-social media bantabam ayiyo ndawo yodlalela, mna ke bendingathanda uba ndibe nooWhatsApp kuphela kodwa nawo ube ube nengxaki zawo. Niqaphele ke kuba i-social media kune-bullying, bayakwazi ukuhlukumeza umntu akwazi uba uhlala phi ekusetsha ngeendlela ezininzi. So niqaphele ke, ningathethi nomntu wonke, ninganikisi iinamba zenu kubantu eningabaziyo kuba bazonibhulisha okanye baninyonyobele.

Ndicinga mhlawumbe ndingaziva ndikhululekile futhi ndirayithi kuba kaloku sichitha ixesha elininzi kwezi fowuni asifumani xesha elaneleyo lokuchitha ixesha neefemeli zethu, sisiloko sijamele ezi fowuni. So ndicinga ndingaziva ndikhululekile kuba ezi fowuni smartphones zina-some sort of addiction.

Andiqondi ingangumbono omhle ukuba neWi-Fi erenkini yeeteksi kuba kaloku akuhlalwa erenkini. Umntu uyafika aqaphele iteksi ahambe. Ngoku loo nto iyokwenza isiphithiphithi esininzi esingafunekiyo erenkini yeeteksi kuba ulutsha lungahlala luhlale iWi-Fi lungayi ndawo, lugcwale nje e-taxi rank lwenze isiphithiphithi esingafunekiyo.